Ba sheba ditiro tse di tshwanang jaaka fa motho owa a sena leina le le mašwe kampo a sena dikoloto tsepe tse a di siileng mme morago ga moo go ke gone ge gape ba simololang ba sheba gore a motho o nale bokgoni ba gore a ka patala tšhelete eo a e kopang.

O tshwanetse o itse gore fa o dirisa karata eo o madi mangwe le mangwe a tswang mogare ga karata eo a nale dinamane a tsala mme e farologane jaana mo dikarateng tse dingwe karata tse o ipeelang madi mo go tsone fa o di dirisa ga o na dikoloto tsepe tse di setseng kwa morago ebile ga o na dinamane dipe tse o di kolotang.

Di amana ka gore ba a sheba sentle gore a gaona mathata ape a ditšhelete ebile ga o tsamaye o adima ditšhelete o be o siya.

Ke gore o shebe metlhala ya gago yotlhe ya gore fa o ntse o adima tšhelete mo dingwageng tse di fetileng ga gona ope o a kwala lebitso la gago mo seretseng kampo a go senya leina.

Ee ka gonne kamošo o ka fitlhella e le gore o kolota ditšhelete tse o sa di itseng ebile o saenile ka fa tlase ga leina la gago.

Ee ka gonne fa o itse go dirisa madi a gago ga ona go tsamaya kamošo o tsamaya o dirisa dikarata tsa kadimo ya tšhelete kampo o tsamaya o kolota batho botlhe mo magaeng.

Ke mekgwa e e latelang fa o kadima tšhelete kwa bankeng o tshwanetse gore o bo o ba naya yone lekwalo la gore kgwedi le kgwedi o nale letseno ebile o nale dikgwedi tse di ka nnang thataro o setse o berekela yone lefapha leo mme fa go se jalo ga ona go fitlhelela kadimo ya tšhelete.

Ke dilo tse di ka tshwanang ka o e kry-a o setse o patala ditšhelete tse di kwa godimo ka gonne overdraft facility ke draft e le goreng go shebiwa dilo tsotlhe go ya ka dinamane tsa ditšhelete tseo.

Ntlo loan ya ntlo, ya koloi kampo yone loan-u o e kry-a e le gore o patala tšhelete e e kwa godimo sekai o reka ntlo ya dimilione tse pedi fa o sheba overdraft facility ya gago o iphitlhela o patetse dimilione di le lesome.

Di a mo ama ka gonne ga o itse o berekelang gantsi o kry-a batho ba ba berekang fa ba tseile tsone di-loan tseo ga ba bone ba dira eng gantsi o kry-a motho a rekile ntlo le koloi mme a di patala go tshimologa ka letsatsi la gagwe la pele fa a ntse a dira kwa tirong go fitlhella ka letsatsi la bofelo a ntse a patala yone koloi eo fela.

Ke go patala madi a o sa dumalanang ka one sekai fa o adimile lekgolo la diranta ba reye ba re o tla patala diranta tse lesome mme wena wa patala diranta tse di kwa godimo nyana e go fokoletsa mengwaga le matsatsi mme le di-interest tsa bone ya go thusa.

ga e tšhentšhe le ha e le sepe fa o tsaya loeto fa o kena kwa bank-eng o ba bolelela fela gore o tla fetola naga o ya ko nageng e nngwe ga ena dituelo dipe ebile ga e go jele tšhelete mme fa go le jalo fa o ba boleletse ba itse ba tla bua le badirelo ba bone ba kwa nageng enngwe, mme tšhelete ya gago e tla fetoga go tswa go yone ya naga e o yang ko go yone sekai fa o tswa mo South Africa Aforika Borwa o ya kwa Botswana e tla fetoga go tswa mo diranteng ya fetogela ya nna yone pula.

Tshwanetse o be o ithatela go dira tsa gambling ka gonne forex ke nngwe ya dilo tsa go dira ka tšhelete mme e ka amana thata le batho ba gambling.

Dikgang tse goreng ke ka ditšhelete mme tšhelete eo o tshwana le motho o tshamekang ka tšhelete o ka nna le yone mme o kampo wa e senyegelwa.

sepe ka gonne ditlamelwana tsa teng di a go bolelela gantsi gore ga gona sepe se o ka se dirang fa o latlhegetswe ke tšhelete o latlhegetswe.

ke tla mo bapisa le batho ba ba setseng ba dirisitse forex mme ba latlhegelwa ke di tsa ditšhelete.

Fa nka gapa madi nka itumela mme tota hela nna ke le mongwe ga nkake kabe ka e tsenela forex.

o tshwanetse o itse o dule fatshe o draw-e budget-e ka gonne o tshwanetse o itse gore wa go dirisa madi a le makae gore o seka wa tshameka ka madi.

Tsa go anaya madi ke tse di latelang fa o tsamaya o sa itse gore o ya kae ebile kampo di tsamaya tsamaya jang ka gonne naga nngwe le nngwe e na le boleng jwa tšhelete fa e bapantshiwa le yone ranta ya rona.